Mkhulu, e-SASSA bazodinga ipasi lakho, incwadi yekheli lala yikhaya, incwadi yasebhange, isitifiketi sikagogo sokushona. Baphinde futhi badinge incwadi yasemaphoyiseni ebizwa nge-affidavit.

Mina ngingathanda ukuthi bagxile ekutheni bachaze ubungozi balesifo nokuthi uma uthatha amaphilisi, uma usunale sifo, uthatha amaphilisi bese uyawayeka ibuphi ubungozi ozobe ubhekana nabo. Nokubaluleka kokuzigcina wena uphephile ukuthi ungasitholi lesi sifo. Okunye futhi nokuthi bazi ngolwazi lokuthi uma usuhlangane mhlawumpe nomuntu onaso lesi sifo. Yiziphi izinyathelo ongazithatha ukuze usinde ekutholeni lesi sifo.

Imishanguza elwa ne-TB yomugqa wokuqala, ngokuvamile iphephile futhi isebenza kangcono kunemithi yomugqa wesibili. Esetshenziswa i-TB engazweli emishanguzweni, futhi enengozi enkulu yemiphumela emibi.

Izinyathelo ongazithatha ukufonela i-ten triple one, ukuthi bakuthumelele i-ambulensi noma bakutshele ngocingo izinto ongazenza. Okanye uthathe indwangu uvale amakhala nomlomo, bese uya emtholampilo uyofuna usizo. Yilapho uzothola usizo olubanzi ngezimpawu ze-COVID-19.

Ukunciphisa izingozi zokuthatheleka ngomgodi womchamo, izifo ezithathelana ngocansi ezithile, kodwa futhi kunezingozi ezinjengokopha kanye nokuthatheleka. Abazali nabahlinzeki bokunakekela kwezempilo kufanele baxoxisane ngale zinzuzo nezingozi. Bacabange izidingo zaso zamasiko nezabantu siqu sabo, futhi bathole imvumo yabo abantu.

Amasu angasetshenziswa ukuthi amanesi akwazi ukukhuluma nalabantwana ume beze bazodinga usizo. Bangabehluleli. Babachazisele kabanzi izinto ezinhle nezimbi ngokuhlela umndeni. Bababonise indlela yokuthi kubaluleke kangakanani ukugcina ubuntombi bakho usemncane, futhi uzoyigqaja kangakanani uma usubona ukuthi usukhulile futhi ubugcinile ubuntombi bakho. Kodwa futhi kubalulekile ukuthi uhlele umndeni uma usuthathe isincumo sokwenza izinto ezizodinga ukuthi uhlele umndeni.

Izinsiza abangazenza ukwenza iy'mpilo zabo gogo ukuthi zibe lula, ukuthi kube khona abodokotela abeza emakhaya wabo gogo bazobahlola amehlo. Noma basebenzise iy'ndawo ezinjengamahholo ukuthi ogogo bahlangane lapho abodokotela beze babahlole, kuthi ngelanga le kumele bathole ngalo iy'buko zabo, babathumele zona ngeposi, noma bazithole khona lapho ehholweni. Okunye futhi abangakwenza ukuthi babatholele i-mobile clinic ezoba seduze nabogogo ukuthi ugogo angahambi ibanga elide ayofuna usizo ngamehlo wakhe.

Abanakekeli basiza ekhaya labadala ngokunakekela abantu abadala abahlala khona. Uma mhlawumpe ugogo akakwazi ukuthi ayidlise, umnakekeli uyakwazi ukuthi amdlise amsize ngokumdlisa. Uyakwazi ukuthi amsize ngokumgeza. Uyakwazi futhi nokuthi amsize aphuze amaphilisi. Amkhumbuze nokuthi amaphilisi wakhe aphuzwa kanjani, nini. Uma mhlampe uyakwazi ugogo ukuy'phuzela amaphilisi, umnakekeli uyamkhumbula nje ukuthi amaphilisi wakho uwaphuza ngesikhathi esithizeni, kangakhi ngelanga. Umnakekeli usiza nokuthi mhlampe athathe ugogo ambeke ngaphandle ugogo ashayo moya noma umkhulu ashay'we umoya, amoxoxise uma kudingeka, amsize nokuyolala ebusuku mesekafuna ukubuyela embedeni ayolala. Basiza ngalezo yindlela abanakekeli.

Ukwehla kwamasosha omzimba, ukwanda kwezingozi yezifo ezingosomathuthuba, nokuthuthukiswa kokungazweli emishanguzweni kungase kuholele ekuguleni nasekufeni.

Sekulula ukuthi sixoxe ngezocansi masihleli singabangani, ngoba nakumabonakude bakhangisa kakhulu ngezocansi. Akusafani nakuqala la bukade usaba ukukhuluma ngocansi. Manje sinemibuzo siyabuzana uma ungayazi into ethize ngocansi, uyakwazi ukuthi umbuze umngani wakho uyithole futhi le mpendulo mhlawumpe ubukade ungayazi noma oyidingayo okanye bowucabanga ukuthi uyayidinga. Futhi nakumabonakude bakhangisa kabanzi ngocansi. Into eseyijwayelekile, into esekulula ukuthi ikhulumeke ebanganini.